Mbuelo ya sialala ya bo, ya mitambo ya bodo ya sialala ine nda vha nayo, i ne ya kha ḓi mvumvusa kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Ndi mitambo i ngaho muravharavha, miravharavha. Ee, ndi miṅwe ya mihumbulo ine ya nthusa, u humbula na uri miravharavha ndo u gudiswa nga muṋe wa vhaṋe vha ne vha vha khotsianga vho ri siaho. Musi ndi tshi kha ḓi vha muṱuku, fhedziha vho sia vho gudisa zwinzhi.

Nyimbo dzi ita uri vhana vha vhe na dzangalelo ḽinzhi, kha u tamba mitambo iyi. Ḽi ita uri vhana vha ḓi wane vho takala, vha tshi khou tshakatela vha tshi khou tamba mitambo iyi. Khathihi na u thetshelesa nyimbo dzine vha dzi funa.

Nayo ndi ya ndeme, nga uri vhana vha tea u guda vha tshe vhaṱuku uri muthu u tea u tevhedzela milayo ye a neiwa, zwi tshi ḓa kha mitambo kana kha vhutshilo. Ndi vhona unga i thusa vhana uri vha vha tambe, vha tshi zwiḓivha uri vha khou tamba vha tshi khou tevhedzela milayo. Hone arali vha kunda gudo iḽi, vha ḓo u ḓivha uri vha kunda gondo iḽi vho ita zwithu nga nḓila yone.

O fhambananaho, vha kone u wana khonani nga hezwi, kha kha kha u ṋanga u nga uri vha kone u wana khonani dzine vha kone u guda u tshilisana navho. Vha aluwa vhoṱhe nga uri vha vha vha vha khonani vha funaho mitambo mithihi. Mitambo i vha takadzaho, mitambo ine ya ita uri vha ṱoḓe u tamba vhoṱhe ḓuvha liṅwe na liṅwe.

U imba, u tshina malende, u tamba khadi, u imba, u tshina malende, khathihi no tamba khadi. I zwi zwo ngita uri ṋamusi ndi ḓi wane ndi khou vha muṅwe wa vhathu vhane vho ṋangiwa kha u imba dzi kerekeni, dzi mpfuni, dzi birthday-ini, kana dzi phathini. U tamba khadi zwone zwo ngita uri ndi fhungudzee muvhili ngo uri ndo vha ndi na muvhili muhulwane, e zwi zwo ḓo nthusa uri ndi ḓi wane ndi tshi khou hulisa na confidence yanga. Ndi tshi khou kona u ḓi wana ndi tshi khou engage na vhathu vho fhambananaho.

Hovhu ndi ha vhuḓalo, hu to u vha maḓana a dzi hundred percent nga uri hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou ṱangana na zwithu. Hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou ṱangana na zwithu, vhane vha khou vha vhona unga vha khou ṱangana nazwo vha vhoṱhe. Fhedziha kha maṅwe mashango, kha maṅwe kha huṅwe fhethu, hu na fhethu hune vhathu huna vhathu vhane vha khou ṱangana na zwe zwo na yeyi nyimele, ine muṅwe kha ḽiṅwe shango a khou ṱangana nayo. Ndi vhona unga nyanḓadza mafhungo ya matshilisano i nga thusa vhathu u ṱumana na vhaṅwe vhane vha khou vha vha na dzangalelo ḽi fanaho ḽeḽo. Kharali muthu a na dzangalelo ḽa hobby ya netball are ende a sa ḓivhi vhathu vhane vha vha na ḽo kha shango ḽawe. Nyanḓadza mafhungo i nga muthusa, u fana u u u wana vhaṅwe vha re na madzangalelo a fanaho na khahayo. Ndi vhona hezwi, zwi vhungoho vhuhulu.

Vhunzhi ha vhathu vhane vha vha vha na vha funesa vha funa u baka, kana u ita mushumo wa zwanḓa, kana muzika. Vha fhedzisela vha tshi vha na ṱhuṱhuwedzo ya u shandukisa i zwi u kha mabindu a vho, vha kona u wana tshelede nga uri vha tendela vhathu vha tshi pfa u thetshela, kana u vhona mishumo yavho. Vha tshi vha ṱuṱuwedza, vha wana ṱhuṱhuwedzo yo fanelaho uri vha kone u shandukisa i zwi, uri vha kone u alusa ma ma tshisima tsha tshelede. I zwi zwi itwa na uri vhunzhi ha vhathu vha tshi vhona zwi baKiwa kana mishumo ya zwanḓa, kana muzika, vha pha vha khou takalela u ṱoḓa zwinzhi, kana u guda zwinzhi nga khaho. Zwino u rengisela muthu, zwi ngavha yone, yone aphuroutshu ine vha nga i shumisa u yo u a alusa tshelede.

Musi vha tshi khou ṱoḓa u shandukela zwine vha zwi funiseswa zwa vha mabindu. Ndi ha uri vha vha vha sa khou ḓivha uri vha tea u vha na dzi rikhwayamenthe dza hani, vha tea u vha vha vha sa khou ḓivha uri vha tea u zwi thoma nga gai. Hone vha tea u humbela kha nnyi masheleni, masheleni aya. Zwino ndi vhona unga u kunda hezwi zwithu, muthu u tea u ita risetshe yo vhalaho, a ḓivha zwine a khou ṱoḓa. A ḓivha uri a sedze vhusa nga ha vhaṅwe vho itaho zwithu zwine vha zwi funesa vha wana mabindu. A kone, a ita risetshe uri a kone u ḓivha uri tshelede a nga i wana gai, uri zwine a zwi funeswa zwi tshi shanduke u vhe, u vha bindu ḽine a khou ḽi ṱoḓa.

Vhune vhaswa vha ṱangana naho, musi vha tshi lingedza u wana tshelede kha zwine vha zwi funesa. Ndi ha uri vha vha vha sa khou ḓivha uri vha tea u i wana gai tsha u thoma. Vha vha vha sa khou ḓivha uri vha tea u vha na mini, zwine zwa ḓo ita uri vha kone u wana tshelede. Fhedzi u kunda vhundeme uvho ndi vhona unga zwi ngavha khwiṋe arali vha nga ita tsedzuluso yo fanelaho, vha wana dzi rikhwayamenthe dzo fanelaho, uri vha kone u wana tshelede ya u shandukisa zwine vha zwi funesa, uri zwi vhe mabindu.

Vhushaka u lwu, lwa u vhu vhu vhuendela mashango lwa mitambo lu vhuedza tshitshavha tshashu, nga uri vhathu a vha vha bvaho kha mashango a kule, vha vha vha khou vhona lushaka lwashu. Vha vha vha khou vhona tshitshavha tsha vhapo lwashu, i zwi zwi ita uri hu vhe na vhathu vhanzhi, vhane vha ḓo ḓivha nga ha dzi culuture dzashu. Vha ḓivhe zwoṱhe nga hashu, vha gude dzi nyambo, vha gude zwiḽiwa zwine vha zwa ḽa. I zwi zwi ita uri vha hume, uri vha tshi huma vha ḓivhise vhaṅwe. Zwine zwa ita uri vha mashango manzhi vha takalele u ḓa u dalela mashango ashu. Zwa dovha zwa ita uri tshitshavha tsha vhapo tshi ḓale. Ndi vhona unga zwi tshi ḓa kha zwa vhuṱambo, vhathu vha ṱambaho, vhane vha vha vha khou tamba iyo mitambo, vha pfa vha na ṱhuṱhuwedzo nnzhi. Vha pfa vha vha na sapoto nnzhi, ine vha khou i wana. Zwa ita uri vha tambe nga mafulufulu.

Fhethu hune ha vha nnḓa ha ḓorobo khulwane ndi ha ndeme, nga uri zwi ita uri vhunzhi ha vhathu vha ṱoḓe u vhona zwire nnḓa ha ḓorobo khulwane. Zwi vha fha ṱhuṱhuwedzo, zwi fha na vhatambi ṱhuṱhuwedzo uri vha vha ḓi pfe vha vha nṱha vha tshi khou tamba kha ḓorobo, kha nnḓa ha dzi ḓorobo na fhethu hunzhi. Hune vha ḓo vhoniwa nga vhathu vho fhambananaho, zwi vhafha ṱhuṱhuwedzo uri vha tambe vho ḓi vhudza.

Ikonomi i fhasi nga uri tshifhinga tsha musi Afrika Tshipembe vha tshi vha na muṱa wa mitambo. Zwo ita uri vhathu vha si pfe vho takala, nga uri vho vha vha khou bva vha kule uri vha kone u ḓo u vhona mitambo iyo. Hezwinoni zwa ita ikonomi uri i vhe i fhasi, zwi zwa ita ikonomi uri i gonye ngo uri vhunzhi havho vho vha vho disappointheya. Vha tshi vho ṱoḓa u humela hayani, vha si tsha ṱoḓa na u pfa uri, ho itea mini.

Mitambo ya internet a i ngo lugela muthu arali muthu a tshi tshi ḓo dzulela o to u fombe khayo.

Mutambo wa internet u mutambo wa internet u hu nga vha mutambo wa FIFA kana wa Play station.

Ee, ndo no ḓi wana ndi kho u tamba video games, izwi zwa nngita uri ndi vhe na dzangalelo ḽa u ṱoḓa u tamba nga vhunzhi, ndi si tsha ṱoḓa u ita tshthu na tshithihi.

Video game idzo dzi takadza nga maanḓa, dza mpha dzangalelo, dzi tshi nnzhi dza ndzhia focus yanga yoṱhe.

Hune vhathu vha nga ya hone musi vha tshi ita dzi ya internet ndi kha Chrome kana Google.

Mutambo u ne nda nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha u tambe ndi mutambo u ngaho FIFA ine ya vha hu kho u tamba mutambo wa bola, ngauri ndi mutambo u takadzaho nga maanḓa na uri vhathu vhanzhi vha takalela bola.

Musi u tshi kho u tamba game kha internet u vha u khou shumisa Chrome na data.

Hai, ndi vhona zwo khakhea nga maanḓa uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfu o komolela tshikirini nga ṅwambo wa u tamba game kha internet.

Ho vha hu nga tshifhinga tshashu tsha vhana vha tshikolo tshauri ri awele, ro vha ri khou tamba game ya internet i ne ya vhidziwa u pfi Lego, game ya dzi dice. Iyi game yo vha yo takadza nga uri yo vha yo ri kho u tamba ri vhanzhi.

Miṅwe ya mitambo i ne ya tambiwa nga vhana vhuponi hashu hu nga vha khadi, malende, zwigombela, tshiswaṱe, tshidzumbamo, mampipane, ngauralo ngauralo.

Miṅwe ya mitambo ye nda i tamba musi ndi tshi aluwa ho vha dzi ndode, khadi, mugusha, ngauralo ngauralo.

Mutambo wa ndode, tshiswaṱe, tshidzumbamo.

Ndi mutambo u ne u vho divhalea nga maanḓa, une vhunzhi ha vhathu vha takalela u u tamba.

U tshi u tshi ḓi lugisela u tamba mutambo u tea u ho vuleaho.

Milayo i ne musi muthu a tshi a tshi kho u tamba ndode ndi uri matombo ha tei u vha kha muḽaini u re hanefho, muthu u tea u bvisa matombo nga vhunzhi, muthu u tea u tamba nga nḓila i fanelaho.

Zwiṱori zwe nda vhuya nda talutshedziwa ngazwo ndi sankambe na mudzhou, sankambe na tshibode .

Luimbo lune nda lu humbula ndi ṅwananga hayi, hayi, vhuyani haa, ndi a hofha, ndi ofha.

Lungano lwe nda aluwa ndi tshi lu lune na ṋamusi thi thu u lu hangwa ndi sankambe na mudzhou.

Arali vha u fara vho u fara, arali vha u kwama vho u kwama.

Mutogwa, mutogwa, khadi, ndode, tshigombela, tshifase.

Zwi ya nga u fhambanana uri vhatambi ndi vhangana nga uri zwi bva kha uri nahone ni kho u zwi tambisa hani, zwindzhi hu nga vha vhatambi vhavhili ngauri hu vha hu na misanda mivhili na madindi o yaho ngau linganela.

Ndi ḓivha uri arali wa kumba u tea u kumba, arali wa sala na tshikhuṱhu u ḓo lala u tshila mbungu. Ndi ḓivha na uri a u tei u fhirela muṅwe mara arali wo eḓela gukulume ḽi a .

Ee, ndi vhona ungari i a thusa nga maanḓa.

Ee, vhunzhi ha vhana vha ya ṱhonifha maitele a u tamba, vha tamba nga u sielisana nga uri vha vha vha vha kho u ṱoḓa u tamba vha vha vho takala hu si na dzinndwa.

Ee, kusini kwashu ho vha hu na musidzana we a vha a tshi funa u baga na uri u bva vhuṱukuni a tshi funa u baga. O vha a tshi to u baga a ri ḓela na zwikontsi na makhekhe ra ḽa musi ri tshi tamba. Izwi zwo ḓo o ḓo aluwa a swika he a kona u vula vhengele ḽawe, zwa nṱuṱuwedza uri na nṋe ndi ḓi wane ndi tshi khou ita zwithu zwo raloho nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha.

Vha nga shumisa X kharali vha tshi kho u ṱoḓa u rengisa zwine vha kho u rengisa, vha wane tshelede ngayo kana YouTube uri vha poste dzi video vha wane tshelede.

Ndi nga shumi ndi nga shumisa internet u poster u sendela vhangana vhanga vha tsini na kule, nda vha ḓivhadza nga ha zwiḽiwa izwi, nda vha sumbedza zwi zwiḽiwa izwi uri zwi hani. Nda ḓi dzhia dzi video ndi kho u ḽa zwiḽiwa izwi, ndi tshi kho u vha fha reaction uri zwiḽiwa izwi na ngoho zwi na mbuelo khayo.

Vhuṅwe ha vhukonani he nda u sika musi ndi tshi kho u tamba mitambo, ndi uri ndo ḓo vha na khonani khulu i ne na ṋamusi farana u bva ri tshi kha ḓi dzhena primary roṱhe ra ya secondary roṱhe na zwino ri University roṱhe.

Hai a thi vhoni geimi yo Soduku i geimi ine nda nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha dzhenelele khayo kana vha i tambe sa vhunga eyi geimi hu geimi i konḓaho vhukuma, geimi i konḓaho u guda, geimi ine vhathu vhanzhi vhunzhi ha vhathu vha ya laṱa fhulufhelo vha tshi kha ḓivha tou thoma u tamba.

Mutogwa ndi mutambo une u a takadza nga maanḓa, ndi mutambo une wa tambiwa ho gwiwa madindi, ndi mutambo une u tambiwa nga tshigwada.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou tamba khaḓi, tshenzhemo yanga yo vha ya uri khadi I ya takadza, yo ḓalesa u fhufha nga maanḓa.

Mitambo i ngaho mufuvha, khadi, ndode, nṋe mutambo we nda gudiswa wone ndi mufuvha we nda u gudiswa nga makhulu wanga.

Muravharavha u nga tambiwa kha nga kha bogisi, muravharavha u tambiwa nga vhathu vhavhili kanzhi kana e vhavhili hune vha ḓo vha vha khou shumisa u tshimbidza dzi thokheni dzine vha vha nadzo u swikela vha tshi wina.

Ndi vhona u nga vhathu vha ṅwala dzi hobby dzavho kha CV u itela uri vha vhane vha khou hayara vha kone u vhona uri ndi zwifhio zwine vha vha na dzangalelo khazwo.

Mutambo une nda takalela u dzhenelela khawo ndi mutambo une wa pfhi muravharavha na khadi na ndode, ndi mitambo ine nda funa u dzhenelela khayo na khonani dzanga.

Mutambo wa ludo kana muravharavha, mutambo uyu ndi nga fhedza awara, awara dza dza fifteen nga vhege ndi tshi u tamba ḓuvha na ḓuvha.

Mutambo une nda tama u dzhenelela nga tshifhinga tshanga musi ndi awala ndi mutambo wa ndode uyubmutambo ndi a u funa ngauri u itela uri ndi humbule zwavhuḓi, ndi awedze mahu muhumbulo wanga.

Ee, ndi vhona u nga u anḓadza nga zwa mitambo nga kha vhudavhidavhi, kha vhudavhidzani ndi zwavhuḓi, nṋe zwi nkwama nga nḓila ya uri ndi kona u pfha na nṋe zwine zwa khou itea arali ndo vha ndi songo dzhenelela kana ndi sa khou ḓivha zwine zwa khou itea.

Ndi nga anḓadza mutambo wa ludo kana mutambo une wa vhidzwa u pfhi muravharavha ndi tshi khou anḓadza nga kha puḽatifomo ya Facebook kana ya TikTok ine ho ḓala vhathu khayo nahone i ya ṱavhanya u tshimbidza mafhungo.

Hai, shangoni ḽa hashu hune nda dzula hone a hu na dzibere zwino a thi thu vhuya nda ṱalela mutambo wo afho na dzibere.

Ee, ndi vhona zwa mitambo zwi tshi thusa kha u fhaṱa ikonomi ya Afrika Tshipembe ngauri vhunzhi ha mitambo i tambiwaho zwi ita uri vhathu vhaṅwe vha bve kha mashango avho vha ḓe kha mashango ashu vha tshi khou ḓo u tamba mitambo yeneyo kana u ṱalela mitambo yeneyo.

Hai, a thi thu ḓiwana ndi khou guda dziṅwe nyambo na maitele a sialala nga nṱhani ha zwa mitambo fhedziha ndi nga takalela u zwi guda.

Hai, a thi a thu ḓiwana ndi khou guda dziṅwe nyambo na maitele a sialala nga nṱhani ha zwa mitambo fhedziha ndi nga zwi takalela.

Vhukonani he nda vhu fhaṱa nga ṅwambo ha zwa mitambo ndo fhaṱa vhukonani na muthu a dzuleho kule nga nṱha ha mutambo wa chess.

Mutambo wa football ngauri afha hu vha hu khou tamba dzi thimu dzo fhambananaho na uri hu na vhathu vhanzhi vho no u takalela idzo thimu dzo fhambananaho.

Ee, ndi vhona u nga ri zwi khou sika mishumo ngauri ezwi hu na dzi thonamende fhethu ho yaho nga u fhambanana vhathu vha hafho vha ya kona u thusedzela, vha nga thusa nga u sumbedza vhathu uri vha paka gai dzi goloi kana vha tshimbilisa hani vha tshi fhedza vha badelwa.

Ṅwaha wo fhelaho wa twendi twendi four ndo ḓiwana ndi khou ṱalela mutambo wa rugby afha a hu ngo ḓo vha no khethululwa ngori ho vha hu khou tamba thimu mbili ine ya vha ya Afrika na ya Russia vhunga kha Afrika hu na thimu, hu na vhatshena na vhatswu izwo zwo ḓo kona u ita uri hu si vhe na vhathu vhane vha ri ṱalula kana vha ri khethulula nga muvhala.

Ee, ndi vhona hu tshi vha na tshumisano yavhuḓi vhukati ha vhadzulapo kha u fhaṱa nzulele ya zwiṱediamu izwi zwi tshi khou ambisiwa ngauri musi hu tshi khou ḓo tambiwa mitambo ndi vhona u nga ri ḽifhasi ḽi a ṱangana ḽa shumisana.

Ndi vhona nḓisedzo nṋe ndi vhona nḓisedzo ya zwa mitambo i tshi shuma kha i tshi thusesa nga mvelephanḓa he zwa vhuendelamashango ngauri arali mitambo iyo i tshi khou tambela mashangoni a kule vhathu vhanzhi vha anzela u u endela, u tshimbila kana u shumisa zwiendedzi u ya u vhona u vhona mitambo iyo.